Ukuthengisa imikhiqizo ngaphandle kwezwe kungaba yinzuzo ekulu emphakathini wemaplasini elimako. Ukuthengisa ezimakethe ezinengi ezahlukahlukeneko kungasiza ukwehlisa ubungozi bokuthenga kwemakethe eyodwa ukukhuphula imali engenako.

Ukudla iinthelo kwehlisa izinga lokuba nobulwelwe. Kubalulekile kobana umuntu adle iinthelo ngombana ziqinisa namasotja womzimba, zehlisa ingozi yesifo ezingangena lula, zithuthukisa iimpilo yengcondo nokwehlisa amafutha begodu zigeza namehlo.

Ungazithola sewunomzimba omkhulu. Umuntu ongadli umrorho uyadinwa ngombana umrorho uqinisa amathambo begodu nawungawudliko ungazithola sewunobulwelwe beshukela.

Iye, umuntu angakghona ukuzitjalela iinthelo ekhaya begodu lokho yindlela ehle yokuzinikela ukudla okunempilo. Iinthelo ezitjaliweko ziphana amandla begodu azigulisi. Ngokutjala ungonga imali, ngokunciphisa iindleko zokuthenga esitolo. Ngeze watlhoga isitjhebo lokha nawutjalileko.

Iinthelo ezidliwako ezizimilela emmangweni ungathola ikhabe, ikhabitjhi kanye namagrebhisi.

Indlela abantu abafanele bazitjheje ngakho eendabeni yokuhlanzeka ibalulekile epilweni yabo yangasese, yomphakathi begodu nempilo yoke. Ukugeza amazinyo kabili ngelanga, ukugeza izandla ngaphambi kokudla, ukugeza umzimba amalanga woke, ukugeza iinthelo ngaphambi kokuzidla.

Iye, itheknoloji yakhadesi yokuthelelela iyasiza khulu ekongeni amanzi. Itheknoloji ivumela ukufaka kwamanzi ngendlela elinganiselwe, okwenza kube lula ukongeka kwamanzi.

Ukutlhoga amanzi ephasini kubangelwa ziinzathu ezinengi ezihlanganisa imvelo kanye nezibangelwa babantu. Ukukhula kwabantu, ukusetjenziswa okudluleleko kwamanzi, ukutjhoda kwezulu, lokha navane kutjhisa khulu izinga lokutlhoga amanzi liba likhulu.

Awa, akufani nokusebenzela emuva ngombana isikhathi sezulu lomvimbi ngiso esirerhe sokutjala ngombana ihlabathi iba manzi, kulula ukuwulima. Iintjalo zidinga amanzi bonyana zihlume, zikhula masinya lokha nazithola amanzi amanengi.

Kufanele babe nelwazi mayelana nezimo zezulu elingaba yingozi. Bangahlala bangayi ekulimeni lokha isimo sezulu nasisimbi. Kubalulekile kobana kube nendawo lapho bangabalekela khona lokha izulu nalinako. Nabangalandela yoke imilayelo, kungarhelebha ukunciphisa ubungozi babasebenzi bemaplasini ngesikhathi sezulu elimbi.

Imitjhini yokusebenza yamahala namkhana ezitjhiphileko, isimo sezulu nemininingwana yezulu, amadivayisi wokulinganisa ihlabathi, izifundo ezise-inthanethini.

Isisebenzi sadlula amahora alihlanu ngaphandle kokuphazanyiswa, kufanele sinikezwe ikhefu elingaphasi kwehora linye.

Ekorweni lezokulima eNinguzimu Afrika kunemithetho eminengi ehloselwe ukukhuthaza ukulingana ngokobulili, umthetho wemvelo yoke eqinisekisa bonyana awekho amahlazo ngebanga yobulili. Ihlelo lokuthuthukisa ukubandakanya kwabomma ngokusebenzisa imithetho yokuqatjhwa

Iye kunamatjhuguluko abonakalako ebujameni babasebenzi bamaplasi abasebenza ngaphasi kwabanye. Kufana namalungelo, imibandela yomsebenzi, ukuhlukunyezwa nokubandlululwa begodu nemfanelo zokuvikeleka.

Awa abayifumani isekelo elaneleko, ngombana kufanele bona bathole amathuba wokufundiswa ngokulima begodu kufanele babe nesekelo yemali, uhulumeni kube nemali ayikhiphako ukuze bathole iimfanelo ezizobarhelebha.

Iye ukwakhiwa kwamanye amadamu amakhulu kungaba yinzuzo ekwandiseni amanzi wokuthelelela ngombana amadamu angagcina amanzi wezulu okungasiza khulu ukwandisa amanzi wokuthelelela. Angasiza ekuthuthukiseni ukuthelelela ngokunikeza amanzi aneleko eentjalweni.

Kufuze umndeni ngamunye wabasebenzi bemaplasini ube namalunga amabili kuya kwabane.

Iye iyabonakala imizamo karhulumende nabanikazi bezerhwebo ezikhuthaza abomma bona bazibandakanye kwezelimo.

Ubujamo babasebenzi bemaplasini abahlala ngaphasi kwalo, libonakala linzima kwaye lidinga utjhintjho.

Iye amaplasi aphethwe bomma angalima indima ebalulekileko emnothweni weSewula Afrika ngombana abomma bavame ukulima iimfino, isiphila nokhunye okunengi okungenza lula ukutholakala ukudla emphakathini.

Ilutjha elizibandakanya khulu kezokulima ngelemalokitjhini emadorobheni.

Iye ikhona indlela elula engakhandela amawuruwuru bona angoni iintjalo. Ukusebenzisa iintjalo ezivikelako, ukusebenzisa ispreyi yendalo, ukuhlola iintjalo zakho mihla namalanga, susa amawuruwuru ngesandla okanye nge-brush encani.

Awa, akukakateleleki ukuthi woke umlimi azibhorele amanzi wokuthelelela newokuseza ifuyo ngombana ukubhorela amanzi wokuthelelela newokuseza ifuyo anezindleko eziphezulu, akusiwo woke umlimi ongakghona ukuzifaka.

Amakghono ezolimo aqondileko, amakghono wokuphatha amabhizinisi, amakghono wokufunda nolwazi, amakghono wokuphila, amakghono wokusebenza ndawonye.

Isipinatjhi singeza igazi, sigeza amehlo, sipha amandla womzimba, siqinisa amathambo begodu silwa nezifo.

Isiwezulu kungaba yisimo sezulu lokha nakutjhisako, kumakhaza, kuduma umbani nezulu elidumako.

Sithelo esinesikhumba esiqinile begodu esinephunga elimnandi. Siyababa kodwana selapha umphimbo ngokwesiko.

Abasemikhakheni yasemaplasini, abasemikhakheni yasemaplasini badinga iinsiza ezibalulekileko njengamanzi, ugezi nezindlu zokuhlala.

Ukudla okunomsoqo, umthombo wemali, ukuzimela nokudla okwanele ekhaya kanye nokwezempilo.

Ngezinhlelo zolwazi, imitjhini esebenza kuhle, izihlelo zokunisela ezihlakaniphileko, imbewu ehlelwe ngobuchwepheshe, ukuphepha nokulandeleka kokudla.

Ukuhlelwa kwezicoci zamanzi, izivimbamanzi ezincani, ukubuyiselwa kwemvelo, ukuhlanza imigodi kanye nemifula.

UNathan ongumlimi wezimvu, ngenca yomtjhiso oqhubekako wafika lapho ephumela nawo emsebenzini.

Amahabhula, amalamuni, amagrebhisi, ama-avakhado, amagwava kanye namapenabhula.

ESewula Afrika ungathola amahabhula, amalamune, amagrebhisi, ama-avakhado kanye namapenabhula.

Ukuqindezeleka nokukhathazeka, ukungaqiniseki, ukutjhintjha kwemizwa, ukubhekana nokwenqaba, ukuthola ukuqonda kanye nokuzethemba.

Iye kungasiza ukunciphisa ukutjhoda kwamanzi, ukusiza ukuphepha kokudla kanye nokwakha ubuhlobo bokusebenzisana.

Ukugcina amanzi ngesikhathi sesomiso, ukunisela iintjalo, ukunikeza amanzi wokusela, ukwelapha amathuba womnotho nomsebenzi.

Ifuyo ilimala khulu emtjhisweni, iimpilo yeenlwane iba sengozini khulu ngombana ziphelelwa mamandla azibi namanzi.

Isomiso yilokha nakuvane kutjhisa khulu, komile phasi, kungakathambi.

Ukufundiswa nokufundwa kwezelimo, ukweseka kwezimali, ukutholakala komhlaba kanye nobuqhwepheshe.

Kufanele bona wembe imigodi yokukhipha amanzi, kanye nokuvuma ngaphambi kwesikhathi lokha isiphila sakho nasivuthiweko.

Kungenzeka bonyana abekho abathanda amabele nekoroyi. Kubalulekile bonyana ngaphambi kokuthengisa uqale bonyana bakhona abantu abathanda namkha abangathenga isitjalo ofuna ukusithengisa.

Isiphila esithengwa khulu siphila esimhlophe.

Ngombana ikoroyi idinga isimo sezulu esimakhaza, ngesikhathi sokukhula.

Ngicabanga bonyana kulula ukuyipheka begodu ibekwe njengepuphu yeentengo eziphasi.

EZimbabwe bavamile ukusebenzisa isiphila esibovu emratheni, eBotswana, Lesotho kanye ne-Mozambique.

Iye, kuliqiniso ngombana abantu abanengi abalandela ikolo ye-ZCC, nezinye ezihlobene nazo basadla ukudla kwesintu khulu.

Kufanele bonyana ngaphambi kokuthi utjale, uqale isimo bonyana sijame bunjani.

Iye, singaletha amatjhuguluko khulu emnothweni wekhethwapha.

Kufanele bonyana ukhulumisane nabathengisi beentolo ezikulu.

Imbewu yakhona ungayifumana eentolo zeentjalo.

Ungawafumana edorobheni ayathengeka khona.

Angisuthi ngisutha kancani, ngombana asisuthisi.

Afumaneka lula, ngombana imizi eminengi itjalile ama-avakhado.

Kungenzeka bonyana akadli ukudla okufaneleko begodu esinye isizathu kungaba kukuthi azibi nabantwana.

Iye, nami ngithi ngiyo inyama elungileko leyo.

Iye, ngicabanga bonyana nawungayihlaba uyithengise, inyama yakhona ingaba yingozi ebantwini abayidlako.

Ungazipha amalembe wekhabitjhi.

Kungaba kukuthi iindlela zokuhlaba azifani.

Awa, angicabangi bonyana lokho kungenza inyama yakhona ibe nepil.

Awa, inyama yekomo ayiyi ngokobana ihlatjwe ngubani.

Iye, kuqakathekile kobana uzihlukanise, zihlale ngeengaba, ngeengaba embayeni ezihlukileko.

Bangazithenga khulu KwaNdebele, eMpumalanga.

Ungawathengisela labo abanezinja, ngombana izinja ziyawathanda amathambo.

Iye, ingathengiseka ngombana akuyi ngokobana ikomo ihlatjwe idiniwe namkha ingakadinwa.

Iye, ngicabanga bonyana zidla ngokwaneleko, ngombana ama-awara aphuma ngazo manengi.

Iye, ngicabanga bonyana kulungile, bonyana uziphe ukudla ubusuku nemini.

Ngicabanga bonyana kungabangelwa ukudla okudliwa mabhonsmara. Lokha nawuzipha ukudla kufanele uziphe ukudla okulungileko, okufana namabhlara wekhabitjhi

Omunye nomunye umhlobo, kufanele ube nesibaya sawo.

Awa, angicabangi bonyana inyama yazo ingaba nomehluko.

Ngicabanga bonyana indlela encono kilezi, ukuzivulela ekuseni zikhambe ibanga elide ziye emadlelweni, zibuye zivalelwe malanga ntambama.

Ngingababuza bonyana yini engingakwenza, bonyana amakonyana wami abe sendleleni ererhe bonyana angathengiswa.

Kufanele bonyana uzame ukuthola omunye udorhodere.

Kufanele bonyana ubatjele balinde amalangana, uzifake iinhlahla zomkhaza.

Ngomnyaka kufanele uzise amatjhumi amabili.

Kufanele bonyana uzifuyele endaweni ezihlanzekileko, ezisebhosa, ezisekangala ngombana kubalulekile bonyana zibe sendaweni ehlanzekileko.

Ngicabanga bonyana ngiso isikhathi esilungileko leso, ukulumulisa amakonyana ukumunya.

Iye, ngicabanga bonyana lokho kungabangela bonyana zonde. Kufanele bonyana uzisenge kanye ngelanga.

Kuyafana nokusenga ngomtjhini.

Ingazimithisa zoke ngeenyanga ezimbili.

Azikhethi ubulili.

Ngicabanga bonyana izokudleka.

Zisengwa isikhathi eside khulu, ngaphambi kokuthi zimithe godu.

Kufanele uzilethele amanzi ngobuduze, ngombana uyazisenga. Begodu kubalulekile bonyana uzikhiphe ziyokusela ngemlanjeni.

Kimi ibisi selibisi liyazifanela.

Ngingafuya imvu.

Kufanele bona wakhele izimvu zakho indawo lapho impunga ngekhe zikhone ukungena khona.

Kungenzeka bonyana isikhathi sokobana zizale asikafiki.

Ungafaka iyege elilako.

Awa, angicabangi bonyana ingenzeka into enjalo.

Awa, ayikho indlela engiyaziko kodwana ngicabanga bonyana ukuzikhipha njalo ngamalanga kungenza bonyana zijwayele.

Imvu ilungelwe ukuthengiswa nasele ineminyaka esithandazu, esithandathu kuya kwelitjhumi nambili, ngombana kufanele ikhule ngaphambi kokobana ingathengiswa.

Ngicabanga bonyana amaqanda athandwa khulu babantu.

Ngicabanga bonyana ungenza imali, ngokuthembisa, ngokuthengisa inyama.

Ukwandisa imikhiqizo ethile, abafuyi abanengi basebenzisa izimvu ngomkhiqizo othileko njengoboya noma inyama.

Awa, abahlali abanengi bemaplasini abanalo ulwazi olwaneleko mayelana nobunikazi benarha.

Ukulondoloza amanzi, ukutjala izitjalo ezimelana nesomiso kanye nokusebenzisa ulwazi lwendabuko.

Ukutjala izitjalo ezimelana nezomiso namkha ezimazombezombe kanye nokusebenzisa iindlela zokulima ezihlala isikhathi eside nokulondoloza amanzi.

Awa, abamhlophe basenamathuba amanengi kwezezimali ngonobangela wenzuzo abayithole ngesikhathi sebandlululo. Abantu abamnyama inengi labo lihlala eziindaweni ezinganamsebenzi noma ukufinyelela kweminotho.

Liqiniso ngombana inengi lenyama yekunzi eNingizimu Afrika ivela eenkomo ezikhuliswe, ezikampanini zokwetjwa ezibizwa ngokuthi

Inyama yekomo le, iphophiswa iingazi ntanzi ngombana kufuze ithambe.

Iye, kukhona engikusolako ngabo.

Ngicabanga bonyana kubangelwa kukuthi, iinkukhu zifuyeka lula, azibizi, zikhula masinya begodu zinemakethe ekulu emasinya.

Iindleko zokukhiqiza ezikhuphukako, ukuncedisana namakhamphani amakhulu, iinkinga zokuthengwa kwezinto ngaphandle kanye neenkinga zomnotho jikelele.

Iye, abantu abatjha bangazikhuthalela zokulima urhulumende nakangabasekela ngemali.

Ngombana ukufuya iinkomo neembuzi kuwumthombo wehlonipho, ubukhona bomnotho kanye nendlela yokugcina amasiko nobudlelwano bomphakathi.

Ukutjhoda kwama-vetenary clinic namkha amapulasi karhulumende.

Ngokwesiko banalo ilungele lokubuyela bayokuphahla kodwana kufanele babe nemvumo yomnikazi omutjha weplasi.

Iye, abanye bayaya eenkulisa.

Uboya bembuzi ungabuthengisa eentolo zeempahla ngombana benza ngabo amajezi, iingubo nokhunye okunengi.

Amabele asetjenziswa njengokudla kwemihla nemihle emazweni amanengi e-Afrika, njengomqombothi, utjwala besintu.

Kufuze babhadelwe ngelanga.

Ngicabanga bonyana banikelwa ngokwaneleko.

Kwandisa ukudla ezweni begodu kudala amathuba wemisebenzi ngombana ukulima ngobunengi kudinga abantu abanengi njengabalimi abasebenza emasimini kanye nabadayisi.

Ama-avakhado ayafumaneka ngekhethu eMzansi Afrika kodwana ukufumaneka kwawo, kuya ngokwesikhathi samazulu kanye nendawo.

Iinlwana zisela emadamini amanzi begodu zikghona nokuzigezisa.

Iye, ayafundelwa amakghono wokuhlinza esilarheni afundwa ngaphasi kwe-degree ethi-Bachelor of Vetinary Science, etholakala emazingeni eyunivesithi.

Amalanga wokuphumula wabasebenzi bemaplasini kufuze alawule yimithetho ebekwe ngomNyango wezabaSebenzi hhayi umnikazi weplasi kwaphela.

Izimvu zetjiwa kangaka ngenca yesizathu esihlanganisa ukutlhogeka kwemisebenzi, inani eliphezulu khulu lezimvu kanye nawubuthakathaka bokuvikela kwazo eziindaweni ezisemakhaya.

Ngesimo sezulu esingakafaneleki ngombana isiphila sikhula kancono ezindaweni ezomileko nezingatjhisi khulu, ukutjhoda komhlaba wokulima kanye nokungabi nolwazi.

Awa, amanzi abhoriweko angeze anele ukuthelelela amasimu amakhulu eSewula Afrika.

Atjhiye umonakalo omkhulu, ukulahleka kwesivumelano, ukulahleka kwezilwane kanye nomonakalo wezemali.

Awa, angiboni bonyana ngingakufundela ukulima ngombana angikuthandi.

Iye, kunezihlelo ezinengi ezenziwa eSewula Afrika ngehloso yokuthuthukisa abomma kanye nelutjha kwezelimo.

Iye, urhulumende weSewula Afrika kunezinye iinhlelo ezihlose ngoqeqetjha abalimi mayelana namatjhuguluko wobujamo bezulu.

Ukufinyelela ulwazi masinya ama-App anikeza ulwazi olunesisekelo nesimanjemanje mayelana nezinye iindlela zokulima ezikhamba phambili kanye nezifo ezilimaza izitjalo.

Bangazipha amalembe wekhabitjhi.

Irude, mnawa, mphurhu, i-spinach kanye nembuya.